Ho bohlokwa haholo ho baballa puo ya rona. Kutlwisisong ya ka le tumellong ya ka ke hore puo e kopanya ditjhaba, puo e kopanya lefatshe.

Nna tjhebong ya ka, ke nkgono le ntatemoholo.

Mme ho latela ka mokgo ke thabileng ka teng, ke kopa ho etsa mpho ya badimo. Ke kopa o nthuse hore ke batle eng kapa ke tsamaye jwang hore mosebetsi ona o tsebe ho atleha? Ke tlameha ho sala dintho dife morao? Ke kopa lenane la ntho tse ke tlamehang ho di etsa.

Ngwana o hodiswa ka setso le meetlo ya ntate wa hae. O tlameha ho ithuta meetlo ya habo ntate wa hae.

Ee, ke dula haufi le mabaka a kopanelo, ebile kea sebedisa haholo ho utlwa ka taba tsa bohlokwa tse amang setjhaba le diketsahalo tsa letsatsi le letsatsi.

Ke mokgwa wa ho fetisa le ho phethahatsa meetlo e etswang ke lelapa leo le ho hlohonolofatsa ngwana eo. Ke mokgwa wa ho tiisa ngwana le ho mo hlahisa ho badimo.

Bahlolohadi le dikgutsana ke batho ba hlokahalletsweng. Ba hloka tshehetso ka mekgwa yohle e ka fumanehang. Hobane ke batho ba se ntse ba utlwile bohloko. Ha se hantle hore mathata a bona le bo madimabe. Seo se ba hlahetseng ke ntho e ka hlahellang mang le mang.

Ho bohlokwa hore re se lahle ditumelo tsa moetlo hobane di bohlokwa ho rona. Nka di kgona di le pedi ho latela ditumelo tsa setso le ho latela kereke. Bobedi ba tsona di na le seo di nrutang sona ka bophelo.

Ke bona mokgwa ona wa setso e le tlhekefetso ya barwetsana hobane ba ntse ba le banyenyane. ke hona ba sa tlo hola ba ithuta ka bophelo. Setso sena se fana ka moelelo wa hore barwetsana ke ntho tsa ho nyalwa feela.

Nna ha ke hola dijo ne di phehwa ka setofo sa mashala. Ho no ho pheuwa bo bohobe ba leqebekwane, bo pheuwa ka metsi kapa bo bakuwa. Ne re phehelwa le meroho e fapaneng jwalo ka bo thepe le bo bobatsi, jwalo jwalo. Mokgwa wa setso wa ho pheha o nthutile hore ke fetise thuto ena ho bana ba ka.

Kobo ena ya Sesotho e bohlokwa hobaneng e bontsha setso le moetlo wa rona. E bontsha bo setjhaba ba rona re le Basotho. Re ikgantsha ka yona ebile re ipabatsa ka yona. Merafo e meng e ka re supa hobaneng re rwala le modiya nyewe ebile bo mme ba apara seshweshwe ha ba sa apara kobo ena ya Sesotho.

Ha o amohelwa lelapeng le letjha, o le ngwetsi e ntjha, o ikutlwa o le motho wa bohlokwa haholo, a hlomphehang haholo. Hobane lelapa leno le letjha le o bona o le mme, o bapala karolo ya bohlokwa lelapeng leo.

Ho pheha ka ntle ho boloka ho pheha ka kgase kapa ka motlakase. Dijo tsa moetlo ho tlwaelehile hore di pheuwa ka letswai feela. Ke setso sa Sesotho. Dijo tsa moetlo ha e sale di pheuwa ka letswai feela.

Ke rata ho mamela dipina tsa Tau Ya Matshekga. Ke sebini sa kgale se binang seSotho sa kgale mme pina tsa hae di bapatsa boSothu le seSotho sa rona.

Ka bo madimabe ho na le marena a iponang e le molao ka bo bona. Mme ba etsa dintho ka ntle ho melao ya naha, eba ba tlola molao ha ba etsa jwalo. Ke marena a mangata e ke a tsebang a iponang e le molao ka bo ona. Ba bangata haholo hore motho o ka ba bolela.